Ukuhlola isimo sozwelo somfundi ungasebenzisa lezi izindlela ezilula. Okokuqala, ukubheka izimpawu zomzimba, okungaba indlela ahlala ngayo, noma ubonga ehlengenzela izinyembezi. Ubuze imibuzo futhi ethambile okungaba umbuzo othi, uzizwa kanjani namhlanje noma ingabe kukhona into engakuphathile kahle? Lalela ngokunakekela, lokhu kuchaza ukuthi ungamphazamisi uma ekhuluma, noma ungene phakathi kwengxoxo yakhe, munike isikhathi umlalelisise. Qaphela izinguquko ekuziphatheni, okungaba ukuthi usethula lokhu okungajwayelekile noma uthukuthela ngokweqile. Thinta umeluleki wesikole uma kudingeka usizo olwengezekile.

Uma ngibheka izinto ngamehlo esakhamuzi esihlala emjondolo, okanye ngizifaka ezicathulweni zomuntu ohlala emjondolo, umlilo ungase ube yinto yingozi kakhulu futhi athusayo. Ngingahlala nginovalo nokudideka, futhi nokukhathazeka, kanjalo ngingahlala ngikhathazekile nangezimpilo zabathandekayo bami neyami impilo imbala. Kungenzeka ngingabi nendlela esheshayo yokuphuma, noma indlela esheshayo yokuvikela impahla yami. Kodwa ngingahlala nginethemba lokuthi abezimo eziphuthumayo bazofika ngokushesha, futhi basisize ngokucisha imililo, nokuthutha labo abalimele noma abathintekile kancane. Kodwa futhi ngingaba nesicelo, noma isifiso sokuba basinikeze indawo yokukhosela isikhashana, enokudla, amanzi, nezingubo zokulala kanye nezingubo zokuqgoqa.

Ilunga lomndeni lingamsiza ugogo noma umkhulu ngokuthi liqinisekise ukuthi, udla ukudla okunomsoco nangendlela afanele. Uma mhlampe anezifo ezithize, uthatha amaphilisi akhe ngendlela efanele elandela umgomo wakhona. Futhi aqinisekise ukuthi bayazivocavoca futhi ulala ngokufanele, uphuza namanzi ngendlela efanele. Ebese futhi ayamtshela ngenzuzo nokuphepha kwe-booster shot, okungumjovo wokuvikela noma wokulwa ne-COVID-19. Ebese eyamtshela futhi nangezimpawu zayo i-COVOD nineteen, amnikeze nezibono zezempilo, futhi amxoxise nangemininingwane evele kubachwepheshe abahlolayo ngale zinto zokuphila, futhi amcelele nosizo kwabezokulapha uma kudingeka.

Izikole eziningi zifaka izifundo zezempilo ohlelweni lwazo lokufundisa, zifundisa ngempilo yomzimba, ukuhlanzeka, ukudla ukudla okunempilo, ukubaluleka kokuzivocavoca kanye nezindlela zokugwema izifo. Lokhu kuhlanganisa nolwazi oluyisisekelo mayelana nosizo lokuqala. Izikole ziyaye zixhumane nezinsiza zezempilo zomphakathi ukuze zihlele imihlangano noma izinsuku zokuqashisa lapho zizotshela khona abafundi ngezindaba ezahlukahlukene zezempilo. Mina ngokubona kwami, izikole zingaqala amahora okuqashisa empilo kube kanye ngesonto. Lokhu bangakwenza behlanganela nezifundo ezifana no-Life Orientation.

Mina ngokwami ukubona, izinyathelo ezibalulekile noma ezingumgomo futhi ezifanelekile ukuba zenziwe lapho ufaka ipayipi lomlimi esimweni esiphuthumayo. Okokuqala nje ongakwenza, ukuvula ibhokisi lomililo, noma indawo lapho kugcinwa khona ipayipi. Okwesibili, kungaba ukuhlanganisa kahle uphondo lwepayipi ne-valve yomlilo, okuyi-fire hydrant. Bese uqinisekisa ukuthi kunqunywe kahle ukuze kungavuzi amanzi, bese ukhipha ipayipi ngokugcwele uliqondise endaweni le enomlilo. Bese uvula i-valve ukuze amanzi aqale phela ukuphuma, futhi uzokwazi nawe ukuthi uqale ukuwasebenzisa esimeni sokubhaxa umlilo. Uqinisekise ukuthi kuphephile.

Indlela eqotho yokukhuluma nomngani wakho mayelana nokuthunyelwa, ukuba umhloniphe futhi umlalelisise, umnike lonke ithuba lokuthi aqede afisa ukusho, ungamehluleli. Mazise ukuthi uyawuqonda umuzwa wakhe, nokuthi kuyinto evamile ukuba nemibuzo mayelana nento ezofakwa emzimbeni wakho, futhi kuyinto evamile ukuthi eminye imithombo ingabi nezinto ezifanele noma eziyiqiniso kuyo. Phakamisa ukuthi nizobheka ndawonye imithombo ethembekile efana nemibiko evela ku-World Health Organisation, bese uyamabela ngezinto ozaziyo nawe ngokwakho ngalolu daba. Umthathe nihambe ndawonye, niye emtholampilo noma kumhlengimazi enimaziyo ukuze nitholisise okuyikonakona.

Kwezinye izikole, ukufunda usizo lokuqala kanye nokukhuthazwa ngokolwazi lwezempilo, kuthathwa njengengxenye ebalulekile yokulungiselela abafundi ukuba babe nempilo engcono. Nakhu ukuthi izikole ezahlukene zibhekana kanjani nalemkhakha nokuthi yimuphi umehluko okhona? Ezinye izikole, i-Life Orientation, ziyihlanganisa nohlelo lokufundisa ngezezempilo nosizo lokuqala. Izizikole ezizimele, zona ziba nezinsiza eziningi, futhi ziba nothisha abaqeqeshekile abanawo namathuluzi wezosizo lokuqala. Abafundi besezikoleni ezizimele bavame ukuba nethuba eliningi lokuzibandakanya ezinhlelweni zempilo, futhi bazi kangcono ngosizo lokuqala. Kanti ezikolweni zomphakathi khona kugxilwa kakhulu okubhaliwe kunokuba kwenziwe ama-practicals okuthi kwenziwa njani.

Uma owesilisa ezizwa ekhathele, engenamandla, angenamdlandla, futhi ezithola exoshwa ukuzihlanganisa nabanye abantu, kanye nokulahlekelwa injabulo ezintweni azithandayo. Kungaba usizo ukuthatha izinyathelo nokubhekana nokucindezelela nemizwa ngendlela enempilo. Ukuzivocavoca nakho kungaba into enhle yokuthi athole amandla, futhi kuthuthukise nesimo somzimba wakhe. Lokhu kungenziwa ngokuthi agijime mhlampe njalo ekuseni, bese ukuxoxa nelunga lomndeni alethembayo nakho kungamlekelela, abhale phansi imizwa yakhe. Bese ayazibandakanya nemisebenzi yomphakathi ukuze lokhu kuzoqeda umzwangedwa futhi kungamniki ithuba lokucabanga kakhulu izinto ezenzekayo empilweni yakhe, noma ezimqeda uthando.

Abantu besilisa bangabantu abahambisa usiko phambili, okuyiyona indlela abakhula ngayo, futhi abafundiswa ngayo, ukuthi uma uyindoda akufanele ukhombise imizwa, noma uveze ubuthakathaka bakho. Lokhu kudala ukuthi bagcine izinto bezigcina ngaphakathi, kungabi nabantu abafisa ukukhuluma nabo ngezinto abandlula kuzo, noma izimo ababhekene nazo. Amadoda afuna ukubonwa njengabantu abaqotho nabanamandla, ngakho-ke ukuvuma ukuthi unezinkinga noma ubhekene nezinkinga ngokwengqondo kubonakala njengokuhluleka emphakathini, noma ukuba ntekenteke. Amadoda amaningi awanalo futhi ulwazi olunzulu ngezimpawu, noma ngezinkinga zezengqondo, okwenza kube nzima ukuqaphela lapho bedinga khona usizo, noma befisa ukungenelelwa, balekelelwe noma bahambe bayobona abantu abalingisina nabasizana ngokwezezingqondo.